Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama ba tlhoka tiro ka ntlha ya gore ga badiri ga ba na letseno, mme le bone ba tlhoka gore ba tsene mo mafaratlhatlheng ba tle ba kgone go tsoma ditiro.

Nna gore ke kgone go dirisa inthanete le mafaratlhatlha ke e dirisa ka tiriso ya Wi-Fi, ke dirisa Wi-Fi ya Net Nine Nine mo ke dulang teng, mme ka kgwedi ke duela makgolo a mararo le masome a mabedi a diranta, mme ke kgona go e dirisa kgwedi yotlhe go fitlhela kgwedi e latelang ke e duela gape.

Data e ke e dirisang gore e tshwarelele kgwedi yotlhe ke di- megabytes di le some a mabedi, di kgona go tshwarelela kgwedi yotlhe go fitlhela kgwedi e latelelang, mme fa motho a batla go nna le yone Wi-Fi kgotsa data a ka dirisa yone Net Nine Nine.

Data e ka tshwarelwang motho kgwedi yotlhe di fifty gig, mme go ya ka kakanyo ya me ke bona go go le botlhale gore motho a ka e dirisa mo tshimologong ya kgwedi, ka jalo e tla motho tshwarelela go fitlha kgwedi e fela.

Nna ke bona tiriso ya WhatsApp e le yone e ka somarelang data gore e kgone go tshwarelela go fitlha kgwedi fela. WhatsApp le Facebook ke tsone tse e leng gore di botlhokwa mo nakong ya ga jaana, mme le tiriso ya email ka gore batho bangwe ba dirisa email go buisana le go romelana melaetsa le ba ba batlang tiro ba dirisa email.

Tsala melawana ya go tsenya data o lebelela sentle pampiri e o e filweng o lebenkeleng ga o reka data, dinomoro tseo tse o di kwetsweng gwa pampiring eo o latela melao ya gore e tsenngwa jang morago o tla tlhopha gore a o batla gore e nne airtime e kgotsa e nne data, wena o tla tobetsa number two gore o batla data, morago e tla go ntshetsa gore o batla efe ya tlhwatlhwa tlase, mme o lebelela thata gore o e fiwa ka letlha le lefeng gore e tla fela leng, mme botlhale ba teng ke gore o tshwanetse wa lebelela gore e go tshwarelela go fitlha kgwedi fela le gore e nne ya boleng jo bo kwa tlase.

Go netefatsa gore data ya me e nna e bolokegile le gore ke kgone go somarela ke a e tima fa ke robala ke a e tima, fa ke le kwa tirong ke a e tima, fa ke feditse go bua mafaratlhatlheng le gone ke a e tima, gore e kgone go itshwarela sebaka ka tsela eo ke a e somarela.

Ee nka kgona go thusa tsala ya me fa a le mo mathateng a jaaka ao a gore a kgone go romela email, nka dira tsela e e bidiwang gore ke data transfer mo founung ya me ke tla tobetsa mme ke kwale gore ke kopa gore wa mo romelwe data e kana kang, gotswa mo founung ya me gotswa mo data-ng ya me ke tla mongathela.